Lebaka la hore ke se dumele ho patala tjhelete eo o ntjwetsang ka yona. Ke hobaneng kgetlo la pele ha ne ke tlo e etsa kapo ke e bula account-e e, ha nka ba ka patadiswa. Ke ka hoo, ke sa utlwisise hore ke hobaneng ha ke tlameha ho patala kgetlong lena. Jwale ka hoo, ha ke dumellane le wena mme tjhelete yona ha ke tlo e ntsha eo o reng ke e patale.

Nkgono, bopaki boo bo batlehang bankeng ke ba hore o dula kae? O ka sebedisa lona lengolo la masepala le bontshang tulo ya hao kapa yona nomoro ya ntlo. Sena se batluwa bankeng ka baka la hore ba batla ho etsa bonnete ba hore ha wa kena ka hare ho manyofonyofo kapa bona botsotsi ba tjhelete.

Ho e-wallet e ke o rometseng yona, ke nahana hore le PIN wa e bona. Ha ho hlokehe hore o be le account-e kapa o be le karete ya banka hore o kgone ho e ntsha tjhelete eo ke o romeletseng yona. O ka ya motjhining mme o tlo bona hona motjhining moo hobane hona le dintho tse tla be di ngotswe ho bontsha hore oe ntsha jwang tjhelete e romelletsweng ka e-wallet. Mme PIN eo e ke o fileng yona e bohlokwa haholoholo hobane ke yona e tlo thusa hore tjhelete o kgone ho e ntsha motjhining wa tjhelete.

Ke nahana hore ntho e nka e tjhentjhang ka tsela eo ho kadimisanwang tjhelete ka teng dibankeng. Ke tjhelete eleng hore e kenywa ka hodimo ho eo motho a ikadimmeng eleng yona tswala kapa interest. Hobaneng seo se etsa hore ho be thata ho batho hore ba ka patala sona .

Ke na le dintja tse pedi le dikatse tse pedi. Ke dilemo tse mashome a mabedi le metso e tsheletseng. Ke qadile ka selemo sa twenty nineteen ho ya kerekeng.

Hore o be le App ya banka ya hao, o tlameha ho kena ka hare ho mohala wa hao mme o search kapa o batle lebitso la banka ya hao teng. Ke hona teng moo ho tlo hlahella App ya banka o be o e download-a. Ha o qetile moo o tlo kena ka hare ho yona, o kenye mabitso a hao le dintlha tsohle tse batlehang ka hare ho App. Ha o so qetile ho etsa seo ke hona teng moo o tlo kgona hore o romelle tjhelete, o patale dikoloto kapa tsona di-account-e mme o kgone le ho bona hore o setse ka tjhelete e kae ho account-e.

Ke fumane hore tjhelete e leng hore ke e thotse ha se eo ke neng ke e lebelletse. Hobane ha esale ke boloka tjhelete mona ho lona bankeng, ha nka ba ka hlalosetswa hore ke tlo thola tjhelete e ka tlasa eo nna ke e lebelletseng ha o ka etsahala hore ke hule tjhelete pele ho nako eo e neng e behilwe hore ke tla e ntsha ka yona. Ke ne ke kopa ho hlalosetswa hore ke hobaneng ha seo se etsuwa hore ke tle ke kgone ho utlwisisa le hore ke se ke ka etsa seo ke se entseng hona jwale.

Metswalle le ya bona le lona hore ha ho sana ditokofele tse leng hore di re thusa hore re ye pele. Ke ka hoo ke bonang hole betere re mpe re ikopanye mme re bone hore na re ntsha bokae tjheleteng yona eo eleng hore re a e kgola hobane di teng dintho tse re sa kgoneng hore re di fihlelle kgwedi le kgwedi. Ke ne ke nahana hore ha re ka ra beha tjhelete kapa ra ya ho lona lebenkele le leng hore re batla ho reka ho lona, ekaba le rekisang dintho tsa ho aha kapa lona le rekisang thepa ya ka tlung ho se ho tla tswa ho rona. Ke bona hole betere re kopanyeng tjhelete mme re ne re behe kgwedi le kgwedi. Sena se tla re thusa ha selemo se fela.